Gantsi kgatelelo ya madi e e kwa godimo, hypertension, e bidiwa modiragatsi wa mo matshwanelong, ka gore e ka se bontshe matshwao ka bonako. Le fa go ntse jalo, batho ba bangwe ba ka akanya ba na le yone fa ba itemogela, go opiwa ke tlhogo gangwe le gape, go ferekanya kgotsa go ikutlwa o lapile thata, go bona di naledi kgotsa leseding le le lefifi mo matlhong, go opiwa ke pelo ka lebelo kgotsa ka maatla, go felelwa ke mowa fa o dira ditiro tse dinnye.

Ka nako ya keletso ya metsamao ka ntlha ya COVID-19, batho ba le bantsi ba ne ba itemogela mathata a magolo mo matshwenyegong tsa madi, go tswala ga .

Go ima ga bana ba ko tlase ka dingwaga go ka bakwa ke mabaka a mantsi a a amanang le botshelo jwa bone, tikologo le thuto. Tse dingwe tsa mabaka tse di ka nnang teng ke go tlhoka kitso ka thobalano le boikarabelo, tlhokego ya didiriswa tsa thibelo ya pelego, letsholo la setso le tumelo, kgangkhutswe ya dingwaga tse dikgolo kgotsa manyalo a ka bonako, bofokodi mo tlhokomelong ya batsadi.

Leina la gagwe ke Thabo. Thabo o ne a tlhatlhobiwa ka bolwetse jwa sukiri ka dingwaga tse di fetang lesome tse di fetileng. E ne e le monna yo a ratang go dira tiro ya mmele, mme morago ga go bona tlhatlhobo eo, botshelo jwa gagwe bo ne ba fetoga fela ka ponyo ya leitlho. O ne a tshwanetseng go fetola dijo tsa gagwe, a nwa ditlhare tsatsi le letsatsi, mme a etela ngaka gangwe gape. Mo tshimologong, o ne a ikutlwa a imetswe thata, a sa tlhaloganye gore o tla kgona jang go tshela botshelo jo bo tlwaelegileng. Mme a tsaya tshweetso ya gore bolwetse bo bo seke jwa mo laola.

Tlhokomelo ya nako e e tlhomameng, routine check-up, thulaganyo e thusa banna go nna le dipatlisiso tsa botsogo ka metlha, e e leng se se ka thusang go lemoga malwetse jaaka bolwetse jwa sukiri, kgatelelo ya madi le kankere ya prostate mo tshimologong. Tsamaiso ya mekgwa ya botshelo jo bo siameng, thulaganyo ya tlhokomelo e rotloetsa boitapoloso, dijo tse di botsogo le tlogelo mekgwa kotsi jaaka go dirisa bojalwa mo bo feteletseng. Mo bo tsamaiso ya ditlhare, banna ba ka thusa go laola malwetse a bona ka go tsaya ditlhare ka nako le nako. Thuto e e tshedimosetsong, thulaganyo e ka akaretsa dikgakololo tsa tshedimosetso e e oketsegang kitso ya banna. Tshireletso kgatlhanong le ditlamorago tse dikgolo ka tlhokomelo le e , malwetse a ka laolwa sentle gore a seke a gola kgotsa a baka bothata.